Ndicinga ukuba indima enokudlalwa lulutsha ekuhlaleni ingake badlale i-sport kuzokwazeka ukuba kwehle izinga lokumosha nolwe-drugs apha kulutsha.

Ndingamvumela aye, aye kweso sikolo afuna ukuya kuso, ngoba umntu akakhethelwa into amakayenze.

Bangasibuyisa isidima sosapho olungathathi ntweni ngoba bayabonisa ukokuthi emhlabeni kwenziwa kanje xa umntu engathathi ntweni. Kwakumnandi ngelaa xesha lakudala.

Ndiyawutya umleqwa nam, umnandi kakhulu. Ingxaki yawo yile nto yothandwa ngabantu abaninzi. Awufani nalaa nyama ingumweyishwa etawuni. Umnandi wona kakhulu.

Ndingamema abantu basekhaya ifemeli, nabantu endisebenza nabo abo baqhele undimema nabo.

Umngqusho ngumbona ongqushiweyo wangamacala amancinci odityaniswa neembotyi uwupheke.

Ewe, umntwana ungamtha ngamagama anxulunyanisiweyo nale ndlela umntu ayiyo. Kanjengokuba uthi Hlalanathi, uphinde uthi Ziyanda, uphinde uthi, amagama ayanxulunyaniswa.

Ndiye ndibe nexhala lokokuba ingase bangatshayiswa ziimoto ndiphinde kwakhona ndithi ingase bangadibani nababantu bemikhuba endleleni, like abantu abadlwengulayo, ngoba ilizwe lethu libi kakhulu.

Izizathu ezibangela ukuba sibulele kukuba sibulela into ebesingayiqondi okukuthi iyawuphumelela. Sibulela kwabaphantsi abangasekhoyo abathe basipha amandla, sakwazi ukuyenza le nto yaphumelela, sibulela impumelelo.

Ewe, xa kuthethwa ngosiko lolwaluko usapho kunye amalungu osapho abanalo uxanduva, uxanduva lokwembesa lokuthengela umkhwetha izinto azozidinga, iinto azozisebenzisa yena, izitya, iibhedi, iinto zokombatha, nezinye izinto necephe lakhe, nezinye.

Baye bathethe naye xa bemombesa phaa phakathi kwabantu esesidlangalaleni.

Kuye kubekho amaxanduva wokuthenga izinto zokwambesa umkhwetha kwakunye nezibazana. Izibazana lihlala phaa esitulweni lombeswe nalo ngamalungu osapho.

Isinxibo sesiNtu sale mihla siba nefuthe kakhulu ngoba senziwe ngamalaphu esiNtu ashushu kakhulu, awomeleleyo anobunzima.

Ndiye ndipheke umngqusho ndiwubeke eziko. Uthi xa uza kuvuthwa ndithele izinto zokuwumandisa, namazambane ukuba akhona ndiyawathela phaya emngqushweni. Ndithele iAromat, Knorrox cubes, netyiwa namafutha, uba mnandi kakhulu, nawo bayawuthande bawutye.

Ewe, ndiyawutya umngqusho kwaye ndiyawuthanda futhi. Ndicinga ukuba le nto umngqusho uthandwa gqitha yile nto yokuba kukutya kwesiNtu. ukutya kwesiNtu akufane kungathandeki, yindalo kaThixo.

Imizi iye yohluke ngamasiko nangokukholwa, kuloo mzi lowo uba kuthiwa kukholelwa enini na. Inkolo yaloo mzi yohluka ngezo zinto, iinkolelo.

Amasiko angekumele uba athathelwe ingqalelo yilaa nto yokuhlamba kwenyala, yokubaswa komlilo omkhulu, basikelwe inyama, bakhulule bobabini bameze, bame apha phezu komlilo, batsalane ngale nyama bayisikelweyo ilapha emilonyeni yabo. Kukuhlanjwa kwenyala ke elo.